Iinzuzo ezikhona zemihlobo wokubhadala obizwa bona yi-balloon payment, ukubhadala ngenyanga kancani kancani inani lemali namkha isikolodo onaso.

Nangabe kukhona umuntu ongakhoni namkha ongabhadali i-insurance yakhe qobe yinyanga abantu abaphethe i-insurance bazomfowunela namkha bamtjele ngama-SMS imilayeza evela efowunini bonyana kufanele abhadale i-insurance yakhe namkha i-insurance yakhe izoku-lapser.

Umehluko phakathi kwe-insurance yezamaphilo ne-insurance yekoloyi. Yekoloyi i-insurance ikhava namkha ikusiza ekutheni nangabe khowenza i-accident namkha ingozi yekoloyi, iyakusiza ekubhadaleni ekulungisweni kwekoloyi yakho. Yezamaphilo i-insurance ikhava ipilo yomuntu.

Into engenza or imibandela engingayibeka estofkeleni kobana kufanele kube nelanga elithize, kubekwa ilanga nangabe umuntu akakafiki ngelanga lelo azobhadala istokfela ngazo uyafayinw. Kuba nemadlana ayikhiphako ngaphezulu, ukubonisa ukuthi akakafiki ngelanga elifaneleko. Okwesibili, ngingayenza abantu ukuthi kube nomuntu oyi-beneficiary estofkeleni, nangabe kukhona umuntu ozokuhlongakala westokfeleni kube khona ilunga lomndeni elizokujamela umuntu osekahlongakele.

Iintokfela zibafundisa okukhulu abantu, zibafundisa ukwazi ukubeka imali nokhunye nokuthi ukuhlangana komphakathi nokuthi sazane singumphakathi.

Into eyenza bona iindawo zokuhlala sezigcina sebazitjhajisa, kukobana abantu abanengi bagcina bangabi neendawo zokuhlala njengabantu ababeregako abahlala ekhaya. Nabeza eendaweni ezisemadorobheni abanayo indawo yokuhlala bagcina sebahlala eendaweni ezinjalo.

Amabanga angenza bona isibawo semalimbeleko yokufunda singaphasiswa, kukobana kungabi namaphepha afaneleko namkha ungafinyeleli ezingeni elifaneleko lokuthi ungakwazi ukuboleka imali yokufunda.

Iinzuzo zokusebenzisa imali kamaliledinini okuyi-money mobile money, kukobana ikwenzela ukuthi ungakhoni or ungasayi ukuyojama ama-line amade khulu embhenki ukuthi ukwazi ukufakela abangani namkha umndeni imali. Khulukhulu eendaweni ezisemakhaya.

I-insurance isiza umuntu ngeenkati zobudisi ekufana nokuthi indlu itjhe ungaka-intjhori angekhe ikwazi ukukusiza i-insurance ukuthi ikunikele imali ukuthi ukwazi ukwakha indlu. Kufana ne-insurance yekoloyi, ungumuntu oberegako oberegela kude okhamba ngekoloyi, nawungenza ingozi i-insurance iyakusiza ekubeni ukwazi ukulungisa ikoloyi ngesikhathi, ukwazi ukubuyela emberegweni. Nawunganayo i-insurance ikoloyakho angekhe ikwazi ukulunga.

Inzuzo, umuntu angazithola emkhakheni wezokwakha kukobana akwazi uku-investor namkha ukuthola imali engenako ekwakheni kwakhe izindlu namkha amagumbi wokuthi abantu bakghone ukuhlala.

Indaba yeentokfela ingifundise kukobana ngikwazi ukukhulumisana nabantu, ngikwazi ukuhlala nomphakathi sikhulume ngezinto ezingafani nokhunye kukuthi ngikwazi ukubeka imali nokUberegisa imali ngendlela elungileko.

Mina nginaso isibindi sokuvula ibhanki nge-inthanethi ngombana ngisuke ngazi ukuthi indlela engizovula ngayo i-inthanethi injani. Namkha nangabe kunomuntu engibonako ukuthi ufuna ukuba ngugalakatjani ngiyakwazi ukumbona.

Be-balloon payment kukobana ungathathelwa imali ifakwe endaweni ekungasizo namkha idliwe babantu abangasi semthethweni.

Amagadango athathwako, kukobana umuntu aliliselwe adoselwe umtato, atjelwe ngendlela ekufanele akhambise ngayo imali efanele ayikhipha qobe inyanga. Namkha nawungakhiphi mali efaneleko uyikhiphe qobe nyanga, abantu bemali labo ekufanele ukhiphe kibo imali bayayingezelela imali, ibizwa ngokuthi ama-arrears naseyingezeleliweko.

Isikhathi esithathwako emalimbolekweni, kuya ngokuthi uthethe imali endaweni enjani. Kodwana lithatha ama-iri namkha ama-awara ayitjhumi nambili nane kutjhukuthi twenty-four hours kuphela.

dijithali kulokha umuntu nakaberegisa umaliledinini ukufakela umuntu namkha ukubhadala i-akhawunthi ethize ngemaliledinini.

I-debit card yikhathana olitholako or namkha oliberegisa elitholakala ebhangeni, lelo lisetjenziswa ukurhola imali yakho namkha ukukhipha imali, ukuthenga izinto zangendlini eentolo.

Umfundi nangabe ulisa iimfundo zakhe phakathi lapho abhadelelwa khona iimfundo zakhe, ukulahlekelwa ithemba namkha ukutjhenjwa muntu obhadalelwa nguye iimfundo zakho namkha nesdimo sakho wena mfundi siyalahleka.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule i-akhawunthi ngapha eSewula Afrikha namkha kuyo yoke indawo ekhona emhlabeni. Ngombana kusemthethweni bona umuntu omunye nomuntu akwazi ukuvula i-akhawunthi.

Abantu bakhetha umhlobo wokubhadala obizwa bona yi-balloon payment kungombana ilula khulu ukuyenza, abantu abanengi baberegisa abomaliledinini banamhlanje ukubhadala nge-balloon payment.

Umehluko wokubulunga imali ngomaliledinini ukobana, umaliledinini imali oyibulungako uyakhona ukuyibona and then ngokubulunga imali emabulungweni ngokujayelekileko ukobana kufanele uye khona. Ukwazi ekubulungeni imali yakho kuthi kukhamba njani.

Ukuqakatheka kokonga imali kukobanyana ukwazi ukuhlela isikhathi sokuthi ubulunge imali nawuya kwelinye ilizwe, kungokuthi nawufika ezweni elinye kungabi neentjhijilo ohlangabezana nazo ngemali ngombana izinto zangapha ngekhaya nakwelinye ilizwe angekhezifane ngokwe-price, enye into ebalulekileko kukobana ukwazi ukukhamba indlela yakho namkha ikhambo lakho ngendlela ephephileko engekhe ize ikufake engozini nawunemali eyaneleko.

Into eyenza bonyana into edla nemali yindawo yokuhlala ngombana ineenzathu ezinengi kufana ne-Wi-Fi nayo ikhona lapho, indawo yokududa, ukudla kwasekuseni nezinye iinsiza ekufanele uzithole endaweni yokuhlala ngizo ezenza imali ibe yinengi namkha uberegise imali enengi ekhambeni.

Ngingamupha iinzekelo ezifana nokubanyana angabhukhi namkha afune indawo yokuhlala edurako namkha ebiza imali ephezulu. Okunye angakwenza angayithengi into angazoyidinga namkha azoyifuna ngemva.

Mina esikhathini sanje ngendlela engihlela ngayo kukobana ngibeke imali ngaphambi kokubana ngikhambe. Njengalokha mhlambe nangizokukhamba umnyaka nawuphelako ngithoma ngibeka imali unyaka uthoma. Ngenzela ukuthi unyaka nawuphelako zoke izinto ezobe ngizifuna, nokuzithenga la ngiyakhona ekhambeni lama elide, ngiyibekile imali yakhona.

Ukwehla wokwenyuka kweranda kungaphazamisa ikhambo lomuntu ngokuba ubeke imali engalingani, namkha uthi ubekile imali, nawufika ekhambeni izinto ziyadura. Namkha awukghoni ukwenza izinto ekufanele uzenze.

Imali yakwezinye iinarha kuya ngokuthi uye kuyiphi inarha. Kuyenzeka ukuthi nawufika ngapho imali yeSewula Afrika enengi iba yincani. Kwesinye isikhathi imali yangeSewula Afrikh iba yinengi njengase-Mozambique imali nayisuka eSewula Afrika iyange-Mozambique iba yinengi, kodwana nayiye-Amerika iba yincani.

Into engingamyelelisa ngayo kukobana onge imali eyaneleko. Athole indawo yokulala njengamawotela, azokwazi ukuyibhadala namkha enemali encani. Akhwele isiphaphamtjhini ngesikhathi lesi azi ngaso bonyana asiduri namkha asibizi khulu. Ngiyo into engingamyelelisa ngayo ukuthi akwazi ukonga imali, ngesikhathi sekhambo lakhe.

Ekuthengeni amathikithi wesiphaphamtjhini namkha webhesi nokhunye, kukobana uthenge endaweni owaziko ukuthi zisemthethweni njengeentolo ezikhulu, namkha uye eembhesini la kuthengiswa khona amathikithi. Wazi ukuthi amathikithi walapho aphephile. Namkha e-Airport emphaphamtjhinini ngikho la kungekho khona ubulelesi.

Into engingabayelelisa ngayo kukobana bazi inani lemali nayitjhentjhwako ngaphetjheya. Bangathengi izinto ezingakabaluleki, begodu benze izinto ngokwenani lemali.

Kungombana akukakafaneli ukuthi ukhambe nemali engakalingani iindingo ozozidinga la uyakhona. Namkha kufuzekile namkha kufanelekile ukuthi ukwazi ukubeka imali ngesikhathi, wenzele bona isikhathi sekhambo nalifikako imali oyiphetheko, namkha ozoyiberegisa ilingene.

Iintjhijilo kukobana abantu bangapha ngekhaya nabatjhentjhe imali endaweni zangaphetjheya, kukobana basuke bangayazi imali ukuthi lena yimalini nalena yimalini. Okhunye okuba yisitjhijilo ukobana intengo yangekhethu nentengo yangakwezinye iindawo ayifani.

Ngombana imali ngayinye, ngayinye inamandla womnotho. Namkha inenani layo elibekwa ngamandla womnotho welizwe eliyikhuphileko.